Ee, go ka thusa fa puso e ka tsenya dikolo tse di shebaneng le metshameko, ga baithuti botlhe ba atlega mo dithutong tsa setso. Bangwe ba na le talente mo metshamekong. Go tsenya dikolo tse di tshwaneletseng bokgoni jwa bone, go ka bulela menyetla ya ditiro e e amanang le metshameko, jaaka go nna batshameki ba maemo a a kwa godimo kgotsa barutisi ba metshameko. Go rotloetsa tekatekano bana ba tshwanetse go rotloediwa go itse gore thuto e botlhokwa go ba thusa le mo borutweng jwa metshameko, jaaka go bala di-policy, go tlhaloganya melao le go ikatisa sentle. Go rutiwa ka boikarabelo le botshelo jo bo akaretsang, go ka dira gore ba lebane le bokamoso ka kelotlhoko.

O ka dirisa Instagram-o le TikTok ka go bulela dipholo, di-video kgotsa ditshwantsho tse di bontshang bokgoni jwa gago jaaka go opela, go bina, go kwala kgotsa go tshameka metshameko, wa dirisa melodi e e tumileng, di-hashtag tse di maleba le ditlhogo tsa gompieno go gapa maikutlo a bamamedi. Bua le babogedi ka dipotso kgotsa dikarabo o ba tlhome maikutlo. Bontsha boineelo le botswerere mme o nne o romela ka metlha go aga leina la gago.

Fa o rata metshameko ya internet, ikakanyetse nako ya go itlwaetsa ka metlha go tokafatsa bokgoni. Tshameka le ba bangwe ba ba botoka go ithuta le go ipona diphoso, bala kgotsa lebelela dipuo ka ga metshameko o itse maano a a siameng. Nna le boitshwaro, ikhutse fa go tlhokega, o se ke wa ineela mo go feteletseng. Gape ikgolaganye le balekane ba ba nang le maikemisetso a a tshwanang go oketsa boitumelo.

Motaki segolo jang mmino, bo ka kopanya batho go sa kgathaletsege ditso, dipuo le borraetsho. Fa motaki wa Aforika Borwa a diragatsa kwa moletlong wa boditšhabatšhaba o tlisa boikgantsho, tirisanommogo le kutlwano. Mmino o bua puo e mongwe le mo mongwe a ka e tlhaloganyang mme o rotloetsa kagisano, tebogo le tlotlo mo setšhabeng. Botaki bo aga diphatlha tse di siameng magareng a batho.

Tshegetso ya baagi ba motsepotlana e botlhokwa thata mo go tshegetseng bana ba ba tshamekang metshameko. Fa baagi ba ema ka letsholo, ba tlhabolola maikutlo a bana a go kgathala le go nna le seabe mo metshamekong. Tshegetso e ka thusa ka go fana ka didiriswa, mafelo a go tshameka le ditsela tsa go tshameka sentle. Gape e rotloetsa bana go ithuta ditlhotlho tsa botsalano, bodiredi le boikarabelo. Ka tsela e, bana ba gola ba na le bokgoni le boitumelo jo bo tswelelang pele.

Go tsosolosa bašwa ba ba sa rateng go dira tiro le go kgothatsa go tshameka metshameko ya bodutu, go tshwanetse go dirwa dilo tse di jaaka go ba neela tšhono ya go ikutlwa ba le ba ba botlhokwa mo metshamekong, go ba ruta bokgoni jo bo tshwanetseng le go aba didiriswa tsa metshameko. Gape go tlhoma dikopano tsa batho ba bašwa, go buisana ka metshameko le boitlhopho go ka nonotsha boikemisetso jwa bone. Go tshegetsa metshameko mo dikolong le metseng go dira gore ba bone melemo ya metshameko mo botshelong jwa bone.

Ga ke rate metshameko ya mmu mme ke rata go tshameka metshameko e bonolo jaaka bo diketo, thudi kgotsa bo-table tennis jalo. Lebaka la ntlha ke gore metshameko e, e bonolo, ga e tlhoke go dirisa mmele thata, mme e tshegetsa boitekanelo ka tsela e e sa gakgametseng mme e nna monate go e tshameka. Gape ke kgona go itumela ke sa tshwenngwe ke go fufula, go lapa kgotsa go utlwa botlhoko.